Ukuze uphumelele mhlobam kufuneka ube okungenani uneminyaka elishumi elinesibhozo. Kufuneka ube unemali oyifumanayo inyanga nenyanga ukuze uzokwazi ukubhatala ukanti ukuze ulifumane kufuneka ube uwabhatala kakuhle amatyala akho onawo ngoku.

Xa belibhatala kwangethuba eli khadi abanye baye bakwazi ukuboleka imali nakwezinye iindawo. Abanye bayalidinga eli khadi kuba lelona lisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezininzi. Xa kuvela izinto ebezingalindelekanga eli khadi linokunceda ngokukhawuleza.

Ndingakhathazeka kakhulu kuba bendisele ndiyibonile indlela eli khadi elinceda ngayo kodwa ke ndingasebenzela ukuphucula inqanaba letyala lam ukuze ndide ndilifumane.

Ndiza kuphatha isazisi, into ebonisa i-address yendawo endihlala kuyo, imali endiza kudipozitha ngayo, into eqinisekisa ukuba ndinemali endiyifumana inyanga nenyanga.

Abantu badinga ikhadi ledebhithi kuba lenza ifumaneke lula imali. Eli khadi lenza abantu bayifumane nanini na imali. Abantu babhatala kwangalo nasezivenkileni.

Kuyafuneka kuba umthetho ufuna njalo. I-address iyanceda xa kunokwenzeka kubiwe imali uye ayokhangelwa kuloo address ayifakileyo umntu lowo. I-address inceda naxa kufuneka kuthunyelwe ikhadi.

Ndingakhawuleza ndifowunele ibhanki ndibacele ukuba balivale ikhadi lam okanye ndingaya ebhankini ndiphethe isazisi ndibacele ukuba bandenzele ikhadi elitsha. Ndingayobuza ebhankini ngesizathu sokuba litshonile ikhadi.

Mandilinde imizuzu eyi-thirty ukuya kweyi-sixty, mhlawumbi liza kuphuma. Mandijonge i-screen se-ATM singandichazela isizathu sokuba litshone. Ngaphambi kokuba ndihambe mandibhale indawo ekuyo i-ATM, igama lebhanki, ixesha nosuku.

Ndingamcebisa ukuba aphathe isazisi sakhe, ubungqina be-address yakhe nobungqina bokuba unemali ayifumanayo inyanga nenyanga.

Ndingaya kwi-ATM yebhanki yam ndiyotsala imali ndibuye ndizobhatala.

Ndingaya ebhankini ndicele bandijongele ukuba yintoni le itsala imali yam.

Ndingakhetha ukubhatala ngekhadi kuba xa ndisebenzisa ikhadi ledebhithi ndilisebenzisa kuphela imali endinayo akuye kubekho nzala. Akuthathi xesha lide ukulisebenzisa ndiyaswayipha nje kuphela. Akuyomfuneko ukuba ndiphathe imali eli khadi ndingalisebenzisa naphi na.

Mna ndizithembile iibhanki kuba ziyigcina kakuhle imali yam ibe xa ndiphinda ndiyifuna ndiyayifumana.

Xa imali isendlini kulula ukuba ikhawuleze iphele kuba nantoni na efunekayo kuvele kuyiwe nje phantsi komatrasi. Ukuba ngenye imini indlu ingatsha nemali iza kutsha nayo. Xa igcinwe ebhankini kubakho uchatha wenzala.

Ndingambuza ukuba ubuthathe phi ubungqina be-address uyithathe phi imali yokuvula iakhawunti kuthiwe ikhadi uza kulifumana njani.

Enye indlela yokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu kukuya kwi-teller ngaphakathi ebhankini uyinike imali nenombolo yeakhawunti yakho ikufakela imali ukanti enye indlela yokufaka imali kukuya ngaphandle ebhankini kwi-ATM uyifake imali.

Eyona ndlela ifikeleleka lula kukuyivula kwi-intanethi kuba ikuseyivela imali yokuya edolophini. Enye into enceda kuyo kukuba awumi kwityhu ende ngaphambi kokuba uvule iakhawunti.

Kufanelekile kwaye kulungile kuba nazo iibhanki zenza ingeniso, ingeniso yazo ziyifumana kulaa mali.

Iakhawunti yetshekhi ungayisebenzisa nanini na mhlawumbi xa uthenga, kanti yona iakhawunti yokonga uyisebenzisa emva kwexesha elithile. Kwakhona kwiakhawunti yetshekhi ungasayina itshekhi ukuze ubhatale omnye umntu ngoxa kwiakhawunti yokonga ingavumelekanga loo nto. Kwiakhawunti yetshekhi inzala ibancinci okanye ingabikho ngoxa kweyokonga isiba khona.

Iakhawunti endiyidingayo yeza kundinceda ndonge imali. Ndicela undichazele ukuba kuza kutsalwa imali engakanani nyanga nenyanga, kufuneka ntoni noba ndiza kuncedakala njani ngokuba nolu hlobo lweakhawunti.

Kulula ukuvula iakhawunti yebhanki. kufuneka nje into ezimbalwa isazisi, ubungqina be-address nedipozithi. Ukuyenza kuthatha imizuzu eyi-fifteen ukuya kweyi-thirty.

I-fixed deposit yiakhawunti yokonga apho kuye kongiwe imali kangangexesha elithile ibe inenzala eninzi. Kule akhawunti imali uyigcina kangangenyanga ukuya kutsho kwiminyaka emihlanu. xa ixesha liphela uvumelekile ukuba uyitsale okanye uphinde uyifake kangangelinye ixesha elifunwa nguwe.